Re apara diaparo tsa letlalo la kgomo mme fa nako di ntse di fetoga, ga re sa tlhola re di apara diaparo tse. Re apara masela se tse re apara masela jaanong.

Nnyaa, meaparo e ka se apariwe ko meletlong e e tlotlegang ka gonne meaparo e, e ntshetsa mmele kwa ntle. Jaanong ko di-conference-ng tse di tlotlegang o ka se ye o ntsheditse mmele kwa ntle.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke wa khiba, ka gonne khiba e na le di mmala tse di farologaneng, e mentle.

Nnyaa, ga ke nagane jalo diaparo tsa setso ya tlotlega. Ebile ga ke nagane gore ke tsone tse di rotloetsang moaparo wa segompieno ka tsela e e sa siamang.

Dibaga di farologane ka dibaga tse di tshweu kgona go bona gore yo ke moTswana. Ka dibaga tsa maXhosa, o kgona go bona dibaga tsa teng di na le flag-a nyana e nnyane. O kgona go bona gore yo ke moXhosa.

Mosadi fa a fetsa go nyalwa o tshwanetse go apara khiba e telele e seng ka fa tlase ga mangole. Mme ebile o tshwanetse go rwala tuku, o dira se go bontsha tlotlo ya lelapa le le ntšhwa la gagwe le tlotlo ya monna wa gagwe.

Diaparo tsa seTswana di dirwa ka letlalo la dikgomo. Ebile ba dira ka letlalo la kgomo ka gonne bogologolo ne go na le dikgomo fo pele ga bone, mme go sena masela a ba ka dirisang. Mme leina la seaparo sa seTswana ke itse khiba, ke itse makgabe.

Setso le diaparo tsa basadi. Diaparo tsa basadi di tletse setso ka gonne fa mosadi apere diaparo tse, o kgona go bona fa e le gore wa tlotla ebile o tlotla le mmele wa gagwe. Jaanong go tlotla ke setso.

Nnyaa, ga ke di lebe di farologane, ke nagana gore di ka tshela mmogo ka gonne o ka tsaya letlalo la kgomo le ne ba le dirisa go dira diaparo tsa segologolo mme o ka dira sengwe se se ntšha ka lone letlalo le jaaka jacket-e.

Ditso tse di farologaneng tse tsotlhe di na le dilo tse di tshwanang ka tsone. Mme se sengwe se di tshwanang ka tsone ke tlotlo, gore o tshwanetse o tlotle mmele wa gago.

Ee, fashion-e e ya segompieno e a thusa go rotloetsa go lekalekana ka gonne basadi le banna ba lekana ba na le ditlhaloganyo tse di lekanang. Mme fa go le jalo, go botlhokwa gore re apare jaaka re batla re le ba bedi.

Histori e ne ya dira gore basadi ba bone ditekanelo tsa bone di lekana le tsa banna mme le ditshwanelo tsa bone di setse di lekana le tsa banna. Jaanong se se dirile gore ba apare ka mokgwa o ba ratang ka teng, ka gore banna le bone ne ba apara ka mokgwa o ba aparang ka teng. Mme nna ke bona se se siame.

Batlhami ba gompieno ba na le go tsenya dibaga fa ba dira fashion-e ya bone. Mme se se botlhokwa gore setso se dule se le teng mo nakong ya segompieno.

Diaparo tse di tshwanang le dibaga, diaparo tse di tshwanang le matlalo a kgomo, ke tsone diaparo tse di tlhalosiwang sešwa. Ebile di dirilwe sešwa gore di bogege di le dintle ka nako ya segompieno.